Akhaonto ya tšheke le akhaonto ya peeletso di farologana mo go nnye fela. Bobedi ba tsone ke diakhaonto tse e le gore di a dira, rotlhe re a di dirisa mo Aforika Borwa. Fela se se botlhokwa ke gore di dirisiwa jang, ya savings e na le go go thusa ka gore e go neye merokotso nyana fale le fale o nne o kry-a dinamane tsa yone. Mme ya tšheke ke e e leng gore e na le bokapele mo tirong, e berekela ka pejana ga o tsene ko mafaratlhatlheng.

Dikabelo tsa UIF di thusa fa modiri a fetsa gore latlhegelwa ke tiro, e thusa botlhokatiro gore ga o tswa tirong, ga e le gore o latlhegetswe ke tiro. Ga o ntse o sekasekana le gore o ka batla tiro e nngwe, e le gore go na le madi a tsenang a a tla go thusang gore o nne o ntse o na le madi a go palama or kgotsa go tshela peterolo ga o nna o tshela, ga o nna ntse o batlana le tiro go gongwe.

Ga go na go beeletsa madi mo gotlhe go na le mo go lokileng, go na le mo go sa lokang. Go na le ditirelo tse dingwe tse di dirisiwang tsa go beeletsa madi tsa bo tlogela tiro. Fela tse dingwe tsa tsona di duela madi a le ko tlase, tse dingwe tsa tsona di duela madi a a leng kwa godimo. Go ya ka gore wena o lebeletse le go tsena mo company-ing efe gore e go thuse go beya madi. Le company eo e be e le gore e dirisana le bodiredipuso ba go baya madi.

Fa o ka latlhegelwa ke karata ya banka se o se dirang ke gore o letsetse banka ya gago, o ba tlhalosetse gore karata e timetse gore o kgone gore o e tswalele. Go se nneng jalo o tla fitlhela e fitlhetswe ke batho ba e leng gore bona ga ba tshabe gore ba ka dira bonweenwee ka karata ya gago kana le go ntsha madi mo go yone le go go bakela dikoloto.

Di thusa ka gore di ka ba nolofaletsa tirelo ya go direla phitlho, ya go rulaganya phitlho ka gore go na le baeng ba ba fitlhang ba tlhoka gore ba thusege ka sela le sela, mme fa inšorense e setse e duetse, phitlho e tla feta go sena matsapa.

Se se botlhokwa thata ka OTP ke gore ke nomoro e e leng gore e diriswa jaaka tumalano kana signature, tumalano magareng ga gago, banka le motho yo o mo romelelang madi. Ka jalo e dira gore banka ba itse gore madi a tswile ka nako mang, ba nne le bonnete ba gore a ile kae, wena o tle o itse gore madi a tlabe e le gore o a romeletse mang gore le banka o seka wa boa ore mongwe o ntshitse madi a me ka mo bankeng ke sa itse, e nne gore ba na le bopaki ke ka moo ba go romelelang OTP ke nomoro e e dirisiwang gangwe fela One Time PIN.

Gone go tsenya letseno le le bonagalang. Bothata ba go beeletsa ka mokgwa ono ke gore malatsi a gompieno go na le batho ba bidiwa di-construction mafia, ba e leng gore bone motho o a tsena ko ga lona ko kgwebong ya gago a ba a re ene o batla bongwe ba madi a o a fitlhelang gotswa mo bathong ba ba tseneng mo dikagong tsa bonno. Jaanong gone ke kakanyo e ntle ya gore motho a ka baya madi fela nne o le kelotlhoko o bone bone bana ba ba tlang gore ba fitlhele madi ba sa a direla.